Abasebenzi abanengi bemaplasini bazifumana baphila ngaphasi kobujamo obufaka hlangana phakathi nokurholelwa imali encani, ukuqindezelwa baqatjhi. Lokhu ngikutjho ngombana abanengi ufumana bona abakafundi begodu abanalo ulwazi lamalungelo wezokuhlala kuhle kwabo. Abanye ufumane bona babuya emazweni wangaphandle begodu abanawo namaphepha womthetho, abavumela bonyana bangaberega noma bahlale kulelo lizwe ebasuka bakilo.

Imirorho eyandise ukutjalwa ebusika ifaka hlangana phakathi nespinatjhi. Kanti-ke ispinatjhi sona sinemihlobo ehlukahlukeneko, kukhona esibizwa ngokuthi yi-swiss chard, bese kube nespinatjhi esincani sona sibizwa ngokuthi yi-baby spinach. Bese kuba nomunye umhlobo womrorho nawo ovamise ukutjalwa ebusika wona ubizwa ngokuthi yi-kale. Ngiyo-ke leyo imirorho evamise ukutjalwa ebusika.

Imirorho isiza abafundi eenkolweni ukobana bakwazi ukuhlala badzimelele, balalele begodu bakwazi ukukhumbula izinto abazifundako etlasini. Ngombana imirorho inezakhamzimba ezifana ne-vitamin A, vitamin B, iron, culcium, i-fibre, i-folate kanye nama-antioxidant. Izakhamzimbezi zirhelebha ukobana abantwana bakwazi ukuba nomkhumbulo omuhle, obambako begodu bakhule kuhle nangesimo semzimba yabo.

Ukungabi nenarha kwabantu abatjha abasekorweni yezokulima kuyabalimaza khulu, ngombana kwenza kube nzima bonyana bathome amarhwebo wabo begodu bakhe bazakhele bona umnotho. Ngombana abakwazi ukuthi bangalima bese bathengise iintjalo noma izinto abazilimeleko khona umnotho wabo uzokwakheka namarhwebo wabo azokundlondlobala.

Awa, ngokubona kwami abukarisi nakancani ubujamo babasebenzi bemaplasini, ngombana baberega ama-awara amade begodu barholelwa umrholo omncani, ngonobangela wokobana bangakafundi. Futhi bayacaphazela ngonobangela wokobana bangazi amalungelo wabo wezokuhlala kuhle.

Mimengo, madribe, ma-apula, mabhanana nekhabe.

Yitamati, ma-carrots, yikhabitjhi, mazambana namabhatata.

Iintjhijilo ezandise ukuhlangabezana nabalimi ngeenkathi zeenwuruwuru, zifaka hlangana phakathi ukufelwa ziintjalo nanyana iinthelo. Begodu nokufelwa ziinsetjenziswa zasemasimini begodu nokumorosakalelwa yimali nesikhathi.

Kokuthoma, umuntu ofanele akhuthaze abomma kobane bazibandakanye kwezokulima mbuso. Mbuso bese nabo abomma bangakhuthazana bona babodwa bonyana bazibandakanye kwezokulima.

Ivithamini elitholakala ekhokhonadini elifana ne-vitamin B, lisiza ngokobana liphe umzimba amandla nomdlandla wokUberega begodu liwenza kobana wakheke kuhle.

Iintjhijilo abantu abahlangabezana nazo ngeenkathi zokuvuna zifaka hlangana phakathi ukutlhayelelwa basebenzi. Ukumorosakalelwa ziinthelo ngenca yefuyo nangenca yesomiso.

Iye, ikoro yezokulima iyawavula amathuba womsebenzi enarheni yaseSewula Afrikha.

Ikiwi yisithelo esibuya saziwe ngokobana yi-Chinese gooseberry. Ikiwi imhlobo omunye wama-berry.

Iye, imalingeniso eyenziwa yikoro yezokulima eSewula Afrikha, iyasiza ekuvuleni amathuba wemisebenzi.

Abasebenzi abavuna iintjalo ezifana nekoroyi bangazithola banemiraro yokuphefumula, ngonobangela wokukhuntha noma we-bacteria ebangelwa kukhuntha ekoroyini.

Kungafundiswa ngezokulima kubomabonwakude, emirhatjhweni neenkundleni zokuqhumana.

Iinkundla zokuthintana, abomabonwakude kanye nemirhatjho ingaberegiswa ukufikisa ulwazi kibomma malungana nezokulima.

Iye, iyarhelebha ekongeni amanzi, ngombana iyalatjulwa ukobana ikhiphe amanzi angangani, emhlabeni ongangani, ngesikhathi esingangani.

Iye, akhona amahlelo wokuthuthukisa zokulima enziwa ngurhulumende. Mahlelo afaka hlangana phakathi nokwatjiwa komhlaba kumaSewula Afrikha, afuna ukulima. Bese kuba lihlelo lokufundisa ilutjha ngezokulima begodu lithinte, lirhelebhe ilutjha lithuthukise amakghono kwezokulima.

Iye, anele amahlelo enziwako ekuthuthukiseni abomma nelutjha kwezokulima eSewula Afrikha.

Yispinatjhi nerude, yimbuya, mnawa kanye nekhabitjhi.

Iye, kuqakathekile bona abentwana badle imirorho, ngombana imirorho inamavithamini namaminerali arhelebha bona kwakheke amasotja womzimba, kwakheke amathambo, kwakheke nengqondo noma nanyana umkhumbulo uqine. Lokho kuzobarhelebha bonyana bakwazi ukulalela esikolweni nokukhula kuhle.

Mahlelo afana nama-workshop azokufundisa bonyana umhlaba, ihlabathi kanye nobujamo bezulu buhlangana njani nezokulima. Nokuthi nawumlimi fanele wazi bonyana ihlabathi uyilungiselela njani ngaphambi kokobana ulime nokobana fanele wazi bonyana ngiziphi iinthelo ozitjala ehlobo nanyana ebusika.

I-apula linemihlobo ehlukileko ye-vitamin B. Kuba ngu-vitamin B one, B two kanye ne-vitamin B six. Hlangana namanye-ke ama-vitamin.

Iye, kungenzeka ubenawo umthelela phezu kwamatshwayo wesomiso abonakalako eendaweni ezinye.

Ukudla kudura ngonobangela wokobana ipetroli iyadura okwenza bonyana kudure ukuthutha iintjalo, kuzise eendaweni neendaweni ezihlukileko. Kanti begodu nobujamo bezulu buyaba nomthelela ekudureni kokudla. Nokuphekwa kwegezi enarheni yekhethu kunomthelela ekudureni kokudla.

Iye, ubujamo bezulu nabo bungaba nomthelela kodwana kuyazeka bonyana la eNingizimu Afrikha, noma eSewula Afrikha, amanzi siyawatlhayela.

Anginalo ilwazi elingako ngezokulima kodwana ngicabanga bona ngingayokubawa irhelebho kwabezokulima bonyana bazokuhlola bona umhlaba umotjhakele kangangani. Nanokuthi ungalungiseka ukobana ngikghone ukutjala esikhathini esizako.

Ngicabanga bona kubangelwa kungazeki kuhle kumakethe yezokulima nasemphakathini.

Umhlobo wesiphila othengwa khulu ngomhlophe.

Abalimi abanengi beSewula Afrika babona kungcono bonyana batjale ezinye iintjalo kunekoroyi. Ngombana zona zinenzuzo enengi begodu nobujamo bezulu budlala indima ekulu ekutheni abalimi beSewula Afrika bangakwazi ukuzitjalela ikoroyi ngobunengi.

Awa, mina vele abangiyazi ipuphu eyenziwe ngesiphila esibovu. Ngivele ngizazela yesiphila esimhlophe.

Ngingameluleka bona arhwebelane neenarha ezifaka hlangana i-China, i-Japan, i-Venezuela, i-Kenya, i-South Arabia, ne-Zimbabwe.

Iye, kuliqiniso.

Ungaqala bona ngiziphi iindawo khona la eniNgizimu Afrika noma eSewula Afrika ezizihle bona noma ezilungele bona utjale ikoroyi ngaleso sikhathi. Ngombana iimfunda neemfunda ziyahluka. Ungaya e-Limpopo, ungaya e-Free State ziyahluka. Angeze isomiso sahlasela zoke iimfunda zeSewula Afrika.

Iye, amatjhuguluko angabakhona emnothweni wekhethwapha ngokuthengiswa kwesiphila emazweni amanye.

Kufanele wenze i-market research bese ukhomba iintolo ezikulu ongayokuhlangana nabaphathi bazo. Ukobana ubatjele ngama-product wakho nofana ngeentjalo ofisa ukubathengisela zona bese nivumelane ngama-price noma ngentengo. Ulungise ne-packaging ezokuhlukanisa iintjalo zakho nezabanye abalimi

Imbewu yamalamune ungayifumana eentolo za-online ezithengisa iimbewu.

Ungaya kwa-Ideafruits nofana kwa-Joy.

Ngisutha ngokwaneleko kube ngathi ngidle umratha.

Eentolo akafumaneki lula kodwana nangabe niwatjalile ejarideni nokho abakhona nakhona aphela msinya.

Umraro kungaba kukobana amakonyana owathengileko la abulili obuduna woke.

Ngivumelana nabathi bekufuze uzihlabe ziseseneminyaka emibili ubudala. Ngombana ngiyo leyo iminyaka ekufuze iinkabi zihlatjwe ngazo ngaphambi kokobana zifike eminyakeni emithathu.

Iye, inyama yakhona ingaba yingozi ebantwini. Ngombana iinkomo ezikhuliselwa bona zihlatjwe bese inyama yakhona ithengiswe akufanele zidle noma yini.

Ungazipha amabele.

Anginaso isiqiniseko nanyana ipendulo epheleleko kodwana ngicabanga bona lokhu kubangelwa kukobana lokha ikomo nayihlatjwako akhange yophe ngokwaneleko.

Haye ngizwe batjho njalo kodwana isiqiniseko salokho anginaso.

Iye, ngicabanga bonyana kuqakathekile ukuzihlukanisa uzibeke ngeengaba ngeengaba.

Bangazithenga khulu kwaNdebele eMpumalanga.

Ungawathengisela abantu emphakathini ngombana bayawathanda bawahlanganise nesobho yamabhontjisi nofana abantu abafunye izinja.

Awa, angicabangi bona ingathengiseka inyama yekomo ehlatjwe idiniwe begodu ithukiwe.

Iye, ngicabanga bona zidla ngokwaneleko.

Ngicabanga bona kufanele zibe nesikhathi esithile sokudla hayi ubusuku nemini.

Inyama yama-bhonsmara yaziwa ngokobana yinyama esezingeni eliphezulu begodu enamafutha aneleko hayi amanengi. Kodwana ngicabanga bona lokhu kubangelwa kukobana idla ukudla okunjani. Ngombana ikomo edla utjani inyama yakhona angeze yafana nekomo edla amabele kodwana amafutha wakhona alingene.

Ngicabanga bona kufanele umhlobo omunye nomunye ube nesibaya sawo. Ngombana kuzokugcina kuphuma umhlobo ongakaze ubekhona nakungenzeka iinkomo zihlangane.

Ngicabanga bona kuyawenza umehluko lokho.

Ngicabanga bona nangabe unesibaya esikhulu iinkomo zakho ungazondlela lapho zihlala khona. Kodwana nangabe isibaya sakho sincani kungcono ukobana uzise emadlelweni.

Benzela bonyana lokha izimvu lezi nazizalako nofana nazibelethako, zibelethe nofana zizale abantwana nofana amathole afana nazo, amhlobo munye. Zingazali umhlobo ohlukileko.

Iye, ngicabanga bona banalo ilwazi elaneleko ngobunikazi benarha.

Bathembela nofana baberegisa amanzi wasemlanjeni nofana emfuleni ukunisela, bese bathembele nasemanzini egade bawafake nofana bawa-store kuma-jojo tank.

Bangazisiza ngokobana bathenge izinto zokuvala iintjalo, kobana zingalinyazwa mtjhiso omnengi welanga, nofana omkhulu.

Iye, ngicabanga bona bazuza ngokulingana emnothweni welizweli.

Awa, angicabangi bona liqiniso, ngombana angikarhabi ukuyizwa into enjalo. Nanoma kudlangile amalanga la ukwetjiwa kweenkomo, kodwana angicabangi bona inyama egcwele eenlarheni ngeyeenkomo zokwetjiwa. Kungaba liqiniso, kungaba mamala. Ngisazokwenza irhubhululo ngalokho.

Ukwenzela bona inyama ingabi neenhlwili, noma namahlwili weengazi, ngombana inyama nayingakaphophiswa kuhle, ayibi sezingeni eliphezulu. Iyamotjheka msinya.

Awa, ayikho into engiyisolako ngotjwala besintu. Kodwana ngesingami buyinto engeze ngayisela ngombana, vele utjwala angibuseli, angibuthinti.

Ngicabanga ukobana bajwayele vele iinkukhu, imbuzi neenkomo. Kuyifuyo efuywako ngemzina.

Ngicabanga bona ukubiza kwenyama yekukhu kubangela, kubangelwa kukobana iinkukhu zokukhuliswa nofana zomtjhini zifa lula, kulula kobana zife. Begodu neenthuthi ngicabanga bona ziyabangela bona inyama yekukhu idure ngenca yokobana iimbaseli ziyadura, nofana ziyabiza.

Iye, ngicabanga bona bangazikhuthalela nabangasekelwa ngurhulumende ngemali nangeensetjenziswa.

Ngombana iinkomo neembuzi ziyafana nomnotho kibo, begodu ziyathengiswa emakhaya ngombana kuneminyanya eminengi eyenziwako yesintu.

Ngicabanga bona abekho abodorhodera beenlwana nofana ama-phamarcy aphatha iinhlahla zefuyo ngale KwaNdebele nofana emakhaya. Kufanele abantu baye ngedorobheni.

Ngicabanga bona banalo ilungelo lokobana banande babuyele uyokuphahla emathuneni wabokhokho babo. Ngombana mindeni yabo, angeze bawafulathela njalo. Kodwana nalapho kufanele bakhulumisane nosoplasi omutjha, abavumele. Bangamani bazenzele.

Ngicabanga bona kuyahlukahlukana ukobana iinkulisa zikhona eduze nofana azikho. Kodwana ngokunengi, ngazi bona abantwana bemaplasini bakhamba ngeembhesi ukuya eenkolweni. Manje anginaso isiqiniseko ukobana lapho kutholakala iinkolo khona neenkulisa zikhona na.

Kunengi ongakwenza ngemvu. Ungayisa eslarheni, kuthengiswe inyama yakhona, ungayithengisa khona ngemzini, nakwenziwe iminyanya, ungayoyithengisela nofana ungaberegisa uboya bakhona, ukobana buthengiselwe lapho kwenziwa khona iwulu.

Amabele kwenziwa ngawo ipuphu yamabele. Amabele enza notjwala. Amabele ayaberega ekupheni iinkomo ukudla, noma ayafana njengokudla kweenkomo.

Ngicabanga bona kufuze barhole nofana babhadelwe ngeveke nofana nge-fortnight, nofana ngenyanga.

Ngicabanga bona banikelwa ngokwaneleko amathuba kwezokulima.

Kuyawukhulisa umnotho ukutjalwa ngobunengi kwesiphila. Kuwulisa ngokobana siphila siberega ukwenza okunengi. Siberega ukwenza ipuphu, ukuthengisa njengoba sinjalo begodu bayarhwebiselana namanye amazwe ngesiphila.

Eentolo afumaneka budisi ama-avocado, kodwana emakhaya ikhona imizi eneenhlahla zama-avocado. Nazo-ke azitheli ngokufana, kodwana kukhona umuzi engiwaziko, kwarhulwami. Sakhona isihlahla sithela kabili ngomnyaka.

Azisiza ngokobana ziyakwazi ukuya emadamini, zifike zisele khona. Zidude khona ezidudako.